Umdlali womnyazi endimthandayo nguKhanyisa Tshawane. Into endenza ndimthande yinto yokuba uyawuthanda umdlalo wakhe kwaye ndiyathanda ukumbukela xa edlala.

Umdlali wombhoxo endimthandayo nguSiya Kolisi kuba yena uyawuthanda laa mdlalo kwaye iqembu lakhe ulikhokhela kakuhle.

Akekho umntu endimaziyo owake wazama ukuguqula into ayithandayo imenzele ingeniso okanye imali.

Ibhola yomnyazi nebhola yombhoxo kunye neqakamba zidinga intsebenziswano nomanyano.

Lo mfundi xa echitha ixesha elinintsi edlala imidlalo efowunini yakhe loo nto imenza ukuba anganiki ixesha elihle kwiincwadi zakhe. Loo nto izambangela ukuba izinto esizifundayo zingangeni kakuhle engqondweni yakhe kuba ingqondo yakhe ihleli ikule midlalo isefowunini yakhe.

Abazali abanintsi bazixelele ukuba umbhoxo yinto edlalwa ngabafana hayi amabhinqa.

Abantu babekwazi ukuthengisa izinto abazenze ngezandla zabo kwaye abantu babonisa nezakhono abanazo kubantu ababeze uzokubukela lo mbhiyozo owawulapha eMzantsi Afrika.

Indincede kakhulu kuba izinto ezininzi khange ndizenze kwaye ndikhule ndidlala. Ke ngoku umzimba ke wona uyawulolonga kakhulu. Izifo ezininzi ziye ke ngoku zingandifumani.

Ukudlala intenetya inganempilontle kuba umzimba uyawulolonga uhlale udlamkile, usemandleni.

Angacela umntu ahlale naye okanye enze uphando malungana neendlela angazikhusela ngayo xa edlala iPlayStation.

Angadlala ibhola, iza kumnceda kakhulu kuba abantu abaninzi bayayithanda ibhola phayana kwi-intanethi.

Ixesha elinintsi abantu ukuba udlala ibhola uchitha ixesha elinintsi nabantu abanye. Loo nto ke ngoku yenza ukubana nakhe ubuhlobo nemvisiswano ngenxa yexesha elinintsi nihlala ndaweninye.

Abantu funeke bahlale bezilolonga ixesha eli lonke umntu angahlali angenzi nto. Loo nto ke ngoku iye imncede kakhulu.

Umdlali endandimthanda kakhulu kwiqakamba yayinguMakhaya Ntini kuba yena wandenza ndabona ukuba xa uzinikele entweni uye uphumelele, akukhathaseleki noba uphuma kwikhaya elinjani.

Abantu abanintsi babevuya kakhulu kuba sasiyiphumelele indebe leyo yayidlalelwa apha kuthi eMzantsi Afrika.

Kubanceda kakhulu kuba ingqondo ihlala idlamkile kwaye nomzimba uhlala udlamkile. Loo nto ibenza ke ngoku ukuba bakwazi ukujongana nantoni na abajongene nayo.

Iyanceda kakhulu kuba kuye kuphele indlela abantu abajongana ngayo nendlela ababonana ngayo, umntu ayeke ukumdelela umntu nokuba ungowasetyhini nokuba ungumntu ongutata. Baye bajongane bafumaniseke ukuba bayalingana xa bedlala le midlalo bonke.

Into endithanda ukuyenza kukufunda iincwadi ukuba ndigqithise ixesha. Ndiba nencwadi ekufuneke ndiyifundile qho ngeveki.

Xa edlala le midlalo esikolweni uye afumane oontanga bakhe abantu abafana naye aze akwazi ke ngoku ukubona indlela abanye abantwana abacinga ngayo nendlela naye anokukwazi ukucinga ngayo, baze bacebisane ngemicelimngeni abajongene nayo.

Uyijonge le midlalo wafumaniseka ukuba ezi zinto zenzeka kule midlalo yinto elungileyo. Yiyo ke into ebenefuthe kuyo kuba, ukuba abe nomsindo osempumlweni kuba uthi xa ejonga laa nto ayijonge afumaniseke ukuba iyinto elungileyo anoyenza.